Ke ne ka bona tšhono ya go bona Table Mountain kwa Kapa. E ne e le leeto le le rategileng, mme le atlegile e le ruri.

Go ipaakanyetsa loeto lo lo leele ka bese go akaretsa go tlhaloganya loeto, go tsaya dijo tse di tshwanetseng, go nna le diaparo tse di phothulogang le go iketla mo tseleng.

Go tokafatsa ditirelo tsa train go ka dirwa ke tsela tse dintsi tse di amang tshiamiso ya nako, maemo a botsogo le tshireletso, ditshegetso tsa babereki le tshedimosetso e e tlwaelegileng. Ditsela tseno di ka tokafatsa boitumediso jwa batho mo tseleng, tsa tokafatsa tiriso ya ditirelo tsa terene, mme tsa thusa go fokotsa dikgoreletsi mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi.

Kakaretso ya thulaganyo, nako, sekolo sa secondary, tlhokego, fetsa ka dipholo tse di kwa godimo science-e le English. Thuto ya pilot training, tsena sekolo sa kgoeletso ya sefofane, tshekatsheko ya botsogo, itlhophele le ka ditlhatlhobo tsa botsogo le tsa kgoeletso. Go itse dikgoeletso tse dingwe, tsaya ditlhopho tsa go nna pilot mo di-profession-eng tse di farologaneng jaaka commercial pilot-e, airline pilot-e.

Di-potholes di ama pabalesego ya dikoloi ka go baka tshenyo mo dikoloing, dikotsi tsa batho le go thibela di tsamaiso se di tlhomameng mo ditseleng. Go rarabolola bothata jwa tsona go akaretsa tlhokomelo ya ditsela, go dirisa thepa e e botoka le go lokisa di-potholes ka potlako. Gape, go botlhokwa go rutuntsha batho le go tsenngwa ga thekenoloji e e tshelang mo go ka tokafatseng polokesego.

Go nna le batho ba le bantsi thata mo ditereneng go na le ditlamorago tse di ka nnang tsa nako e telele mo botshelong jwa motho le mo tikologong ya tseleng. Ditlamorago tse di jaaka go fokotsega ga boleng jwa mowa, go oketsega kgatelelo ya maikutlo le mathata a botsogo jwa mmele di tshwanetse go tsenngwa letsogo ka go tokafatsa tsamaiso le maemo a botho mo ditereneng.

Ke kopa gore seemo se se tshwanela go rarabololwa ka botlhale le tshwaragano e e siameng magareng ga mokgweetsi le bapagami. Go emisa tekesi go fitlha madi a dule ke kgato e ka thusa mokgweetsi go sireletsa madi a gagwe. Mme gape, go tshwanetse go nna le tsholofelo ya gore bapagami ba tla duela ka nako, kgotsa go batlwe ditsela tse dingwe tsa go rarabolola mathata a madi.

Go itshwara sentle mo tseleng, go tlhoka kitso le bokgoni jo bo lekaneng mo go tsamaiseng dikoloi, segolobogolo fa motho a sa itse setlhopha sa koloi, manual kgotsa automatic. Go tsenya brake-e, go fetola lebelo, le go fetsa mananeo a go tsamaya ka tsela e e sireletsegileng go nna thata mo nakong ya go ithuta. Go akanya le go itshwara mo maemong a a farologaneng, go ithuta go tsibogela maemo a fetogang mo tseleng jaaka maemo a .

Atamelang e a atlegile, mme e tlhompa le ditshweetso tsa baagi. E dira ka botlalo, mme e netefatsa le gore bana ba dikolo ba fitlha ka nako ko dikolong. Bogolosegolo, e netefatsa gore baagi ba sireletsegile.

Go tshegetsa ditiro tse di batlang matlhoko a batho ba ba godileng, dipatlisiso tsa ditlhoko tsa batho ba ba godileng go tlhaloganya gore ke mathata a fe a tlhaelang batho ba ba godileng mo dipalangweng, jaaka pharologanyo ya maemo a botsogo, bokoa kgotsa go tlhokega ga thuso e oketsegileng. Go tlhama dipalangwa tse di nang le didiriswa tsa botsogo, go tokafatsa dipalangwa tse di yang mafelong a a rileng, go oketsa dipalangwa tsa motlakase le botsogo, go tokafatsa tsamaiso ya ditirelo, go dirisa thekenoloji mo go tsamaiseng dipalangwa, go ruta le go tlhokomela baberekisi le baamogedi ba ditirelo. Kakaretso, go tokafatsa ditirelo tsa dipalangwa tse di dirisiwang ke batho ba ba godileng, di tse di yang mafelong a a rileng, go tla thusa go oketsa bokgoni jwa bone jwa go tsamaya, go oketsa polokesego, le go dira gore botshelo jwa bone bo nne le boleng. Go tsenngwa letsogo le batho ba ba nang le maikarabelo, ba tsamaiso le batho ba ba dirisang ditirelo tse go dira gore phetogo e nne ya nnete.

Go tlhokega dipampiri tse di maleba, passport-o.

Go ka nna gore ba batla motho yo mongwe wa go lebagana le bothata jwa bone, go ka nna gape ba sa batle go amogela gore bothata bo tsalwa ke dilo tsa botshelo kgotsa maikutlo a bone. Ka jalo, ba batla go dira motho yo mongwe molato. Go tsoga go sa le gale go ka dira gore go nne le kutlobotlhoko kgotsa go tlhaela go kutlwelobotlhoko, mme batho ba ka dira pharakano go leka go fanolosetsa maikutlo a bone kgotsa go itshireletsa.